Funeral cover, ndi ndi ndi ndi zwithu zwine zwa vha zwo katela mbulungo musi muthu o lovha.

Ndi zwithu zwine wa nga mu ṱalutshedza, wa mufha ṱhalutshedzo ine a ḓo i pfesesa, uri a si zwithu zwo zwo leluwaho nga maanḓa.

Ndi vhona hu sina phambano, fhedzi dza bannga dzi nga dzi vha dzi tshi khou ḓuresa u fhira dzo u renga nga airtime ngo uri u a kona u ḓi ṋangela.

Dollar i vha i khulwane kha rannda nga maanḓa, i vha yo no hulesa u fhira rannda, zwino ndi zwithu zwine a zwi tu tu ita nalu .

Medical aid u ya kona u ita uri ni lafhiwe na ho ni sina tshelede, zwino ndi yone mbuelo khulwane.

Transfer duty ndi musi u tshi khou transfereliwa from mushumoni ubva kha iṅwe province u tshi khouya kha iṅwe province, kana from the same province u tshi khouya huṅwe hu ne wa ḓo shumela hone.

U nga muṱalutshedza nga zwithu zwi tevhelaho, UIF ndi zwithu zwine vha vha vha khoto u mu seivela tshelede, vha tshi khou dzhia ṱhukhuṱhukhu kha heneyo ine a vha a khou shuma yone.

U dzhia mabambiri e a i wana kha khamphani, a ṱuwa na o a swika a claim haningei UIF ya hone, i ya dzhia tshifhinga uri a .

Ndi zwithu zwinzhi zwine mbuelo dza nga muthusa kha zwa mutakalo, ngouri UIF i ya kona u sṱepa in ya muthusa.

Ndi zwa ndeme badi uri vha ṱhonifhe maitele, unga muṱa munwe na munwe u na maitele awo o ne wa ita ngawo zwithu.

Medical aid a i shumi kha maongelo oṱhe, hu ḓi tovha na maongelo ane ya tea u shuma hone, kana kha phuraivethe.

U tea u dzhia tshifhinga u kha ḓi ṱoḓulusa, u tea u lindela uri naa hu vha hu khou itea mini, ho itea mini uri vha kone u aphuruva dzi fund.

Ndi u dzhena kha kha kha epe ya bannga wa ita uri u reseve tshelede u i humisele murahu kha hoyo munna.

Hai, ndi vhona unga a yi ngo khwaṱha vhukuma, zwi tshi ḓa nga maanḓa kha inthanethe, mafhungo a inthanethe a ya dina nga maanḓa.

Forex ndi ya ndeme vhukuma kha ikhonomi yashu, unga hu tshi ḓo vhona dzi stock exchange, huna zwithu zwo no tonga zwezwo, zwi fhaṱa nga maanḓa ikhonomi.

Ndi u to nyaga muthu ane a khou nyaga airtime, wa mufha yone, wa mu rengisela yone, heyo airtime yo salaho.

Ee, ndi ḓivha vhanzhi, thuso i ya thusa nga maanḓa ngouri i ya kona u vha vhulungela mufu wavho nga nḓila ya vhuḓi nga maanḓa.

Hu na khaedo nzhi dzine wa ṱangana na dzo musi u tshi khou renga nnḓu lwa u thoma, wa vha u sa ḓivhi na zwa uri u nga zwi itisa hani.

Ya ndi vhona unga ndi khwine u vha na puḽane nthihi ya muṱa woṱhe, ndi zwone zwithu zwi ne zwa vha shaphu zwezwo, u fhirisa u vha na puḽane nthihi ya .

Hai, tsireledzo ya masheleni kha inthanethe i vha i songo khwaṱha ngo uri ho ḓalesa zwi scam zwinzhi, ho ḓalesa vhathu vho no scam nga maanḓa.

Tshelede inga si swike hu ne ya tea u ya hone zwifhinga zwinzhi, zwi ne zwa siya hu tshi khou vha na khuḓano vhukati ha muofisiri na zwino.

Ṱhoḓea dzine a tea u dzi swikelela ndi u nwalisiwa UIF, nga mutholi wawe, uri a kone u claim UIF musi a tshi fhedza, a kone u wana

Ndi vhanzhi vha ne vha ṱangana na zwo hezwi zwithu zwi tshi ḓa khou badela mishumo, zwine vha vha vha khou scammiwa vha sa tsha wana tshelede dza hone.

Internet rate ndi zwithu, ndi kha dzi ya nnḓu ine vhathu vha badela nga murahu ha musi vha tshi khou dzula hanefho.

Ndi vhona zwi songo tsireledzea uri muthu a tshimbile u fara gwama, ngori masheleni a a ya dina, vhathu vha mboḓi khuthuza masheleni.

Ndi nzhi nga maanḓa dzine ra vhona uri vhathu vho u vhulunga vha a zwi ita, vha fha dzi service dzavho mahala kha vhathu u itela u advertise zwine vha khou rengisa zwone.

Mbuelo dza UIF ndi dza ndeme nga maanḓa, u nwalisa vhashumi Afrika Tshipembe, uri na musi vha tshi fhedza u shuma vha kone u wana zwiṱukuṱuku zwine vha ḓo ḓi sala vha tshi khou tshila nga zwo.

U ya kona u ya kha zwifhaṱo zwa muvhuso, muthu uya kona u ya fhethu ho tonga banngani ndi hone huna vha nga muthusa nga zwo hezwo zwithu zwa masheleni.

Ndi uri u wa kona, u vha u khou dzula nga ngomu, u tshi khou badela nga zwiṱuku nga zwiṱuku, u swikela zwezwo muthu a tshi fhedza zwine a khou badela zwone.

Vhathu vha sa shumi vha a kona u ya u claim tshelede lunzhi lunzhi kha nwaha, vha tshi yo dzhia zwine vha khou dzhia lunzhi lunzhi.

Ndi sevisi, ndi mafhungo a u to sedza sevisi uri sevisi ya hone i hani, then wa kona u vhona uri vha shumisa hani vhathu vha hone.

Masheleni a kha forex a vha a songo vhulungea, ngo uri ndi zwithu zwinzhi zwi ne zwi nga thivhela masheleni uri a luge.

Ya, mbuelo dza hone dzi a thusa nga maanḓa, dzi a thusa nga maanḓa ngo uri muthu u a kona u vha a khou ḓi imisa nga thungo.

Vha to sedza zwo uri zwithu zwavho zwi khou tshimbilisa hani, na hone vho no vha na vhugai nga ngomu kha tshikwama tshavho tsha UIF.

UIF wa ḓi ita online, kana wa to ya department of labour ndi hone fhethu hu ne vha nga u thusa u ṱavhanya hone.

Unga khakha wa rumela masheleni kha account i si yone musi u tshi khou shumisa USSD, ndi zwithu zwine wa nga ṱangana nazwo.

Muthu ane a khou renga nnḓu lwo u thoma, u a fanela u wana tshikolodo, zwi tshi khou bva kha uri u khou shumisa hani, nahone u ḓo kona u zwi badela naa.

Tshifhinga tsha u lindela tshi tea u vha tshipfufhi, hezwi hu tshi ḓa kha tshiimo tsha shishi, uri u kone u ṱavhanya u wane thuso, ngo u ṱavhanya.

Zwa zwithu zwi no tonga online ndi zwithu zwine zwa leludza mafhungo a u ṱuwa u tshi khou ima ḽainini na mini na zwoṱhe.

Ya uri a ite arali a tshi khou shuma zwavhudi, nahone a tshi ḓo kona u zwi badela, ngo uri a sa kona u badela, vha ḓoḓa vha dzhiulula nnḓu yavho.

Vhathu vha tea u ṱhogomela zwithu zwa dzudzanyelo uri mutakalo u hone na na na dzi banking dzone dzi shaphu naa.

Ee, ndo no vhuya nda dzi vala akhanthu ya u vhulunga tshelede nga ṅwambo wa mbadelo ngori mbadelo dza hone dzo vha dzi khulwane nga maanḓa.

Vhuyelwa musi vhathu vha tshi kho vheya tshelede nga ngomu ngori vha a kona u kolodisa masheleni vha fha vhathu vhone vha dzhia na dzi khomishini nahone vha a kona u vhuyelwa musi vhathu vha tshi khou ntsha tshelede vhone vha vha vha kho vhuyelwa.

Ndi nga tou i valela ṅwaha woṱhe, nda i valela ṅwaha woṱhe uri i vhe i kho beba na dzi nzwalelo.

Dzi dzula dzi tshi vhuedza ngori u badela tshelede nnzhi, zwi amba zwo ri na dzi na dzi nzwalelo dzi ḓo vhanzhi.

Muthu ane a nga vhuyelwa vhukuma ndi ndi ndi bannga ndi vhone vhathu vhane vha vha vha khou vhuyelwa musi wo wo wo vula dibosithi dzo dzudzanywaho.

Ndi zwa ndeme vhukuma u avoider dzi nzwalelo nzhinzhi nahone u sa sa sa ṱuwe u tshi u tshi khou vhilela kana u wara nga tshelede.

A si khetho yavhuḓi vhunga havho vhathu vhane vha to ḓishuma vha sa dzhenisi tshelede ḓuvha na ḓuvha zwi nga itea nga ḓuvha vha vhuya vha si na tshelede ngeno vhana vha tshikolo hu na mishumo munzhi une vha tou ita nga dzi tshelede dzavho wa tshikolo.

Zwithu zwine zwa nga kwama uri ndi ntshe tshelede ṅwedzi muṅwe na muṅwe ndi musi ho bvelela zwithu zwa shishi muthu wa kho tea u renga zwiḽiwa.

Ndi ngori zwi a vhuyedza ndi zwithu zwine zwa vha zwi khou vhuyedza vha a kona u vhuyelwa nga masheleni ndi ngazwo vha tshi nga zwi takalela.

Akhaunthu ya dibosithi yo dzudzanyelwaho ndi akhaunthu ine havha ho vheyiwa tshelede khayo ho valelwa. Ndi akhaunthu ine ya shuma uri muthu a kone u vhulunga tshelede yawe zwavhuḓi.

Bannga dzi nga fhaṱa fhulufhelo nga u vha khagala musi vha tshi vhudza dzi customer uri zwithu na zwa so na zwa so, zwi vha zwo ima hani uri vha dzi customer dzi vhe dzi kho ḓivha zwo ri zwithu zwa itisaho.

Cover ndi ya ndeme vhukuma nga maanḓa ngori i a kona u thusa musi hu na zwithu zwine wa nga vha u khou zwi nyaga. Zwithu zwa shishi zwine wa nga vha u khou zwi khou zwi ṱoḓea.

Zwi ita zwo ri dzi akhaunthu dzedzo dzo dzo dzo vhulungaho tshelede, tshelede ya hone i sa ṱuwe i tshi khou gonya. A i gonyi i dzula yo ima fhethu nthihi hanefha hune a ya vha hone.

Yavhuḓi ngori vhaṅwe vho vha vha si tsha kona u badela dzi dzi dzi vha tshikolo. Vha tshi vho ita zwine vhone vha pfha vha khou funa nga tshelede ya Tshikolo.

Pulane ya vhuongelo ndi ya uri vha ya kona u saiva tshelede. Vha ya kona u vhulunga tshelede nga maanḓa, hu a vha na tshifhinga tshine vha vha vha khou vhulungesa tshelede zwi tshi vhambedzwa na nga kha, na zwa ngalafho uri vha kone u vha vha vha khou vheya tshelede nnzhi.

Zwi vha zwi khou bva kha uri u vha u khou badela vhugai zwiṅwe a zwi khavara zwiḽiwa, zwiṅwe a zwi khavari vhudzulo. Zwino zwi vha zwi khou bva kha uri muthu u vha a khou badela vhugai nahone zwi nga kona u mu khavara lwa tshifhinga tshi ngafhani.

Phambano hu tou vha kubadetshele, phambano dzi vha dzi khou bva kha kubadetshele uri vhathu vha khou badelisa hani nga ṅwedzi zwo imisa hani. I vha i yone phambano ya kubadetshele.

Vhathu vha re na vhana vha tea u vhea phanḓa mbulungelo dza ḓuvha na ḓuvha ngori a vha ḓivhi zwo ri hu nga itea mini. Zwino ndi khwine u vhea phanḓa mbuyelo hedzinoni dza ḓuvha na ḓuvha ngori hu vha hu sa khou ḓivha na zwo ri hu nga iteani ha ḓa ha iteani.

Kanzhi dzi thoma khaṅwe kha vho mathuu handirente and something thu thu, u gonya zwi vha zwi khou bva kho ri iwe muṋe u khou swikelela zwifhio.

Mitengo i vha i sa fani mitengo i vha i sa khou fana na luthihi, hu vha hu khou ḓuresa, hu vha hu khou ḓura ngori hu vha hu khou ḓura tshumelo ya hone.

Dzi a fhungudza tshelede ye muthu a i vhulunga yoṱhe zwi tshi tevhela khou ri hu vha hu khou itea mini nahone nga tshifhingaḓe.

Vha vhu isa mimesedzhi na siṱatamende tsha u sumbedza uri na ngoho muthu mukene o badela nga tshifhingaḓe.

Zwi vha zwi khou itelwa uri vha kone u swikelela pfhunzo dzavho vhunga vha kule na tshikolo itshononi vha badele nga online vha kone u tendelwa u ita zwine vha khou ita zwone.

Zwi nga thusa vhukuma kha u ṱhogomelo ya vhulwadze vhu sa fholi ngori u ḓo vha u khou wana mbuelo dza ḓuvha na ḓuvha dzine wa nga kona u dzi shumisa kha zwithu zwo no tou nga mishonga na mini.

Bannga dzi badelisa dzenedzo mba mbandelo uri nadzo dzi kone u ḓiwana vha kho vhuyelwa every day.

Ndi vhona zwo ralo i tshi thusa nga maanḓa ngori muthu u a kona u sendela muṅwe tshelede u rumela muṅwe tshelede a tshi ḓivha hanefho hune avha hone ya swika nga u ṱavhanya hanefho kha honoyo muthu. Ndi vhona unga ivha yo leludza zwithu kha zwithu zwo no tonga u shumisa zwithu zwi no tonga muḓagasi na mini u a kona u zwi wana hanefho kha mobile money, ndi zwithu zwa zwine zwa vha zwo leludzela vhathu vhutshilo.

Ee ndi mishumo minzhi ine ra vhona vha tshi ngai ita kha miṱa, arali yo vha itshi shumiswa sa thulusi ro vha ri tshi ḓo vhona lu luswieḽo ngori u swiela ri tea u swiela everyday ri tshi sedza uri dzi life cover hedzinoni dzi khou thusa vhathu nga maanḓa. Vhathu vha kone u vha hu no ri vha na zwine vho thembela khazwo, ngori ri tshi sedza musalauno vhathu vha khou nyangesa dzi donation, zwino zwezwo zwiṱukuṱuku zwine vhau lilisa ngazwo azwi fani.

Ee ndi zwithu zwinzhi zwe nda zwi pfha nga ha u vula bannga, hu tshipfi tshelede i tshi bva a i kokodzi i tshi bva banngani a i kokodzi naho i tshi bvisa kha ATM iṅwe na iṅwe kha dziṅwe bannga. Vha ri i tshi bvisa kha ATM iṅwe na iṅwe i ḓi kokodza vhunga i khou bvisa kha bannga yayo sa Capitec ndi zwithu zwine ngoho ndo vhona uri a zwi kholwei zwezwa ita uri ndi nyage u ḓivhesesa.

Zwithu zwavhuḓi zwine zwa nga itea ndi zwine nga tshikhuwa vha ri credit score i ya gonya, i ya gonya credit score tsha hone ndi zwone zwithu zwavhuḓi zwine u itela uri next time u ye u dzhie nga nga nga tsha nga u kona u thusalea nga tshelede nnzhi.

Akhaunthu ya bannga ndi garaṱa kana khadi ine muthu anga i shumisa u u u bvisa tshelede ḓe kha dzi ATM, a nga dovha hafhu a kona u swaipa mashophoni ndi yone akhaunthu ya bannga heyi.

Ndi zwithu zwine vha nga to i vha khou tshimbila nga miḓi nga miḓi uri uri vhathu vha kone vha kone u kunga vhathu uri vha kone u vula dzi akhaunthu vha mahayani, uri u tshi sala u tshi ya haningei u wana na vhathu vho ḓala zwine zwa thoma zwa dzhia tshifhinga uri u lindele. Zwino ndi khwine zwezwo zwine wa ḓo to swika vha khou tshimbila nga miḓi nga miḓi wa namba wa vula hanefho hayani.

Zwi nga nnyita uri ndi dipfe zwavhuḓi vhunga ndi tshi ḓo vhona zwa uri vha vha vho ndeludzela zwithu, u ya kona u badela heyo loan ha ḓivha na zwiṱukuṱuku zwine wa nga vha u khou zwi ita hafhanoni muṱani, u nga u renga mugayo na mini na zwisevho uri hu kone u alusa vhana. Zwino ndi nga vhona vho nyitela zwithu zwavhuḓi zwi na na na tshifhingani tshiḓaho ndi nga nyaga u dovha nda hadzima tshelede.

Ndi zwauri eyi noni ndi ḓo vha ndi khou badela vhugai nga ṅwedzi, nahone nzwalelo dza vha vhugai ndi zwone zwithu zwine nda ḓo nyaga u ḓivhesa zwone uri nga ṅwedzi ndi tshi khou badela vhugai henetsho tshifhinga tshine vhone vha kho mpha tshone, ngori zwine ra zwi ḓivha nga izwi dzi banngani u tshi arali vha ufha tshifhinga tshilapfu u vha wono badelesa tshelede i nga ḓivha i i davhulu kana i triple kha iwe wa dzhia yone, kharali tshifhinga tsha vha tshilapfu arali tshavha tshiṱuku vha ya fhungudza na dzi nzwalelo dzavho.

Ndi nga vhafha nyeletshedzo ya uri vha ṱavhanye u badela lwa tshifhinga tshipfhufhi u fhirisa lwa tshifhinga tshilapfhu, ngani ngori tshifhinga tshipfhufhi wa ṱavhanya u badela nga tshifhinga tshipfhufhi u vha u songo bvisesa tshelede ya dzi nzwalelo mara arali tshavha tshifhinga tshilapfhu zwi amba zwori u ḓo wana u tshi khou davhula or u tripler heiḽani tshelede ye iwe wa dzhia yone.

Ndi nga vha vhudza zwe zwo leluwa nga maanḓa u shumisa mobile money, ndi zwithu zwo leluwaho badi i I zwi i i simple u i shumisa, muṅwe na muṅwe even na ṅwana muṱuku a nga kona u i shumisa mobile money ngori zwithu zwa yo zwo leluwa zwi simple badi.

Hu na zwithu zwinzhi zwe nda ndi tshi nga zwi ṱoḓa u zwi vhulunga khayo zwingaho zwithu zwa ndeme nga maanḓa, u nga ḓi vhulunga zwithu zwo no tou nga dzi tshelede, zwithu zwo no tonga mabambiri ane a vha a ndeme ndi zwithu zwine wa nga zwishumisa u vhulunga khao masheleni.